Tsala o lebelela molaetsa o ke go romeletseng o na wa cash send ya FNB, e rometse PIN number, e rometse le nomoro e leng gore wa e dialer fa e le gore nako e ke go romeletseng ka yona e fitileng o kgona go changer PIN number o itirele o kry-e e ntšhwa. O dailer star, one twenty star, two seven seven hash e be e go fa another PIN o be o ya ko FNB, ATM o tsenya dinomoro tsa gago, ga o fetsa go tsenya dinomoro tsa gago, o tsenya the amount, e leng gore e bontshitswe gore ya go botsa gore o ba tla bokae, bo o dumalana o re eya o be o tsenya le PIN e tla go ntshetsa madi a ke go romeletseng o ne, is as easy as that.

Tsala, ke kopa o intshwarele o nkinele matsogo mo metsing. Ke ne ka go romelela madi mme ke berekisitse the mobile money App mme ke lebetse gore kana o kry-a madi a loago ka nomoro yone e ke go romeletseng ka yone. Ke kopa o intshwarele tsala ya me, mme gone ke go romeletse sengwe o tla kgona gore o direng, o petšhe-petšhe fa o dirang teng ka lodi leo.

Fa o ya bankeng. O ya go dira loan-u, o tshwanetse o tsamaye o tshotse ID. O tsamaya o tshotse le Pay slip-i. Fa o sena Pay slip-i, o tla berekisa the bank statement-e, e ya go bontsha gore kgwedi le kgwedi go na le letseno le le tsenang. Le gore o tla kgona go o tla kgona go busa madi a o tla kgona go busa madi a bone. Ke tsone tse di tlhokegang tseo and then, o tla ya kwa bankeng ba tla tsaya le menwana, ba lebelele gape le our Credit record -e, e leng gore ke tla ba bolelela, ka mokgwa o e leng gore a o kgona go patela, dikoloto tsa gago sentle kapo jaang.

Ee, ke na le inšorense ya phitlho. Yone e ya thusa, e bereka thata. Ka kgwedi ke ntsha four hundred and fifty, mme e cover-a lelapa lo lotlhe. Up to twelve people mo e leng gore, e ntsha madi a e leng gore ke as the main member, nna ke kry-a fifty thousand rand-ta, and then ba bangwe ba ba batlang ko tlase ba botlhe, ba kry-a fifteen thousand rand-ta. Etswa fela e le tšhelete ga e cover-e sepe gape se sengwe.